Umqhubi wemoto kubalulekile ukuba ahlale ezilayitile izibane zakhe ukuze akwazi ukubona abaqhubi beebhayisekile ukuba kumnyama. Kwaye funeka aqhube ngononophelo angahambi bucala endleleni apho umqhubi webhayisikile azohamba khona kwaye ahambe ngesantya esiphantsi esingazuphazamisa umqhubi webhayisikile ohambela bucala endleleni.

Kubalulekile ukuba iimoto zibe semgangathweni kwaye zibe sendleleni ukwenzela ukuba kungazuba lula ukuba zimoshakale okanye zigangxeleke kwiingozi zeendlela. Umntu oqhuba imoto engekho semgangathweni ukuba, umzekelo inezibane ezingasebenziyo, enee-breaks ezingasebenzi kakuhle, enamaviri angomelelanga ukuhamba endleleni, koko kubangela ukuba kube lula ukuba imoto igangxeleke engozini. Kungoko ke urhulumente ekugxininisa ukuba iimoto zibe semgangathweni ngamaxesha onke.

Ukukhwela inqwelomoya kubandakanywa okanye kwaziwa ngeyona ndlela ikhuselekileyo yokuya kwenye indawo kwaye ambalwa amathuba ayo okuthi ibandakanye kwingozi nenye. Kwaye indlela yohamba ukusuka kwindawo ukuya kwenye kuthatha ixesha elincinci kakhulu kakhulu apho ukuhamba ngesithuthi samafutha okanye imoto kungathatha ixesha elide kakhulu.

Xa ndinokufumanisa ukuba ibhasi le ndiyikhweleyo ayiyi kule ndawo bendicinga iya kuyo ndingaqhubeka ngendlela leyo. Ithi yakufika apho iya khona ndehle, ndizame indlela yokuthatha enye ibhasi eya kule ndawo ndiya kuyo okanye ndikhwele enye into enothi indithathe iyondibeka apho ndiya khona.

Kubaluleke kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo kuba kaloku singabantu nje sinamaxesha esileqa ukufika ngawo emsebenzini. Ukungalibambi kwalo ixesha ibhasi ibangela ukuba abantu bafike emva kwethuba emsebenzini kwaye xa ithe ayafika ngexesha, iye igaxeleke kwitrafikhi endleleni okanye ifike emva kwethuba abe abanye abantu ebezothi bafike bakhwele ezinye izithuthi eziyobabeka kwiindawo ngeendawo zibashiyile, bafike zibashiyile.

Umqhubi kubalulekile ukuba aqinisekise ukuba amaviri esithuthini asiqhubayo akumgangatho ofanelekileyo, ii-breaks zesithuthi asiqhubayo ziyasebenza kwaye zisebenza kakuhle, izibane zesithuthi asiqhubayo ziyakwazi ukukhanyisa kakhulu ukuze kubonakale xa kungorhatya okanye kusebusuku. Zezona zinto ezo umqhubi funeka aziqaphele, nezipili zemoto ziyasebenza ngendlela kwaye azophukanga.

Ndicinga ukuba injongo yee-toll gates ibaluleke ukukwenzela eso sixeko imali ukuze sikwazi ukulungisa iindlela zeso sixeko. Enye into yeyokujonga izithuthi ezingenayo okanye ukubala izithuthi ezingenayo kweso sixeko nezithuthi eziphumayo kweso sixeko ngexesha elithile.